Mina ni navela onge swikolo swo tala kumbe xikolo xa le ndhawini ya ka hina xi ngo va na ntlangu wa Cricket i ntlangu wa kahle ngopfu kambe swi ti komba e tindhawu to tala ngopfungopfu hala matikoxikaya wu nga tekeriwi enhlokweni so ni navela onge wu nga wu nga fakiwa wu va kona vana va kota ku va lava va wu tlangaka hikuva ni wu vona wu ri ntlangu lowunene ngopfu.

Mina ni vona onge mitlangu leyi vanhwanyana ni vafana va nga yi tlangaka swin'we i ntlangu wa bolo ya milenge va nga ti tlangela yona handle ka ku va yi lava yi mali ku ni ntlangu wa khirikete na woho hi laha ku fanaka va nga ti tlangela wo handle ka ku va ku laviwa yi mali ku na ni mitlangu leyi tolovelekeke ntlangu wa kwala makaya va ri ku ni mitlangu ya swikotela ntlangu wa ncuva na yoho vavasati ni vavanuna va nga hlanganyela eku yi tlangeni handle ka ku va yi lava mali so mitlangu yeleye hinkwayo vanhu va nga kota ku va lava yi tlangaka va tlhela va tibuma hikuva va yi tlanga.

Ndzi hleketa leswaku loko dokodela a ku ni ya tlanga ntlangu wo karhi swi nga ni pfuna swinene hikuva swi ta ni hungutela emavabyi lawa ma nga ni karhataka swi ta endla leswaku rihanyo ra mehe ri ya ri va rinenenene so ni nga wu tlanga hi ntlangu wolowo handle ka ku va ni ni anakanya leswaku swi ta va swi bihile ku va ni wu tlanga hi ntlangu wolowo.

mina tlangu lowu ni wu vonaka onge na mina ni nga wu tlanga i ntlangu wa bolo bolo ya milenge ni nga wu tlanga wu wu wu olovile ku va munhu a kote ku va a wu tlanga so na mina ni nga swi kota eku va ni wu tlanga entlangu wolowo ene vanhu vo tala emugangeni wa ka hina va wu tlanga so swi nga ni olovela ku va ni wu dyondza ntlangu wun'wana lowu ni nga wu tlangaka i ntlangu wa Rugby na ku ni vanhu vo tala va wu tlangaka emugangeni wa ka hina ku va na wu tlanga swi nga ni olovela ku va ni tlanga entlangu wolowo hikuva na wona hi laha ku fanaka ku ni vanhu vo tala va wu tlangaka emugangeni wa ka hina ene vana vo tala va va dyondzisiwa eku va va wu tlanga so swi nga ni olovela ku va ni tlanga ntlangu wolowo.

Tanihi munhu loyi a tshameke a wu tlanga a ndzi ta n'wi byela leswaku ntlangu lowuya no no wu tlangaka kumbe lowuya ni wu ni wu toloveleke wa tsakisa swinene na wena u nga kota ku va lowu u wu tlangaka ti nyiki nkarhi wa leswaku wu langutisa kumbexana u langutisa evanhu lava wu tlangaka entlangu wolowo kasi lexi tsakisaka hi wona ntlangu lowuya hileswaku wu tlhela wu endla leswaku mi va ni xinghana ni vanhu van'wani kumbexana ku tolovela evanhu van'wana loko u ri karhi u wu tlanga u ta vuyeriwa swo tala miehleketo ya wena na yona yi ta kota ku va lava yi vuyeriwaka yi ta kota ku va yi wisa yi yi endla leswaku u tshwutshwa hikuva u tlanga e ntlangu wolowo.

Mehe lexi ni nga xi dyondza eka vanhu lava humaka eka mindhavuko yo hambanahambana loko va tlanga mitlangu yo ya bolo ya milenge hileswaku ku tirhisana kumbe ku va ni vun'we swi nga endla leswaku vanhu va fikelela eswilo swo tala ku nga khatariseki ririmi kumbe rixaka leri vanhu va humaka eka rona hikuva u kuma leswaku mitlangu yo tala kumbexana eka ti-team to tala vanhu hambiloko va nga koti ku twanana hi ririmi kambe va swi kota eku va va endla e nchumu wun'we lowu va endlaka leswaku hinkwavo ka vona va kota ku va lava va humelelaka hambi ku ri mudzaberi na yena minkarhi yin'wani u kuma leswaku a nga vulavuli ririmi leri vatlangi va vulavulaka rona kambe wa swi kota ku va a pfuna exipano leswaku xi kota ku va lava xi humelelaka so loko vanhu va tirhisana va nga swi kota ku endla swilo swo tala hambiloko va nga vulavuli ririmi rin'we.

ni nga swi kota ku va ni hlela e ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka hi xikombiso ndzi nga endla leswaku ku va ni vunyanyuri ku nga ha ta evayimbeleri lava nga fikaka va nyanyula evanhu lava kumbexana ntshungu lowu teke ku ta hlalela entlangu wolowo ndzi nga ha tlhela ndzi endla leswaku ku va ni swirheleriso leswi nga ta va kona leswi lava teke va ta va ta hlalela va nga ta tiphina hi swona kasi eka vatlangi ndzi nga endla leswaku va titwa va ri ekaya va titwa va ntshunxekile ni tlhela ni endla leswaku va wu langutela swinene ntlangu lowu hikuva ku va ni vanhu lava nga ta seketela entlangu wolowo ku nga ha va ku ri hi swa timali leswi nga ta endla leswaku vatlangi va tlanga va ni ntshunxekile ni ku va va ti hinta eku va va tlanga entlangu wolowo.

Ndzi nga swi kota ku khutaza kumbexana ku hlamusela e ntlawa wa vantshwa lava nga le khombyeni ra ku katseka eka vugevenga hileswaku loko va teka e mitlangu yo karhi kumbexana hambi ku ri ntlangu wa bolo yi nga kota ku va yi va pfuna leswaku va huma eka ku endla vugevenga hikuva lexi nga ta endleka va ta heta e nkarhi wo tala va ri karhi va tiphina hi ku va va tlanga e mitlangu yoleyo se nkarhi wa ku va va ehleketa hi ku va va endla vukhamba kumbexana evugevenga va ta va va nga ri na wona so va ta heta e nkarhi wa vona wo tala va ri karhi va va ehleketa hi mitlangu yeleyo ni ndlela leyi nga va vuyerisaka hi yona eka vutomi bya vona kahlekahle vantshwa vo tala namuntlha loko a vo ti nyiketela eka mitlangu yo hambanahambana leyi teleke laha tikweni a swi ta va pfuna ngopfu ku va va nga ehleketi ngopfu hikuva va endla evugevenga.

Yaa loko mutlangi wa bolo loyi ni n'wi rhandzaka a tshika e ntirho kumbexana a tshika eku tlanga swa vava ngopfu hi ehleketa hi ndlela leyi team ya hina a yi ta wina ha yona kumbe xipano xa hina a xi ta tlanga kahle ha yona hi xikombiso eka ntlangu wa bolo lowu ndzi wu rhandzaka ku ni mitlangu wun'wani loyi a nga hetelela ku va ni swilo swo karhi swivulavulo leswi nga endla leswaku a tshama a nga ha tlangisiwa sweswo a swi ndzi khomanga kahle swi swi ndzi vavisile swinene ndzi ehleketa leswaku hayi loko a tlanga kumbexana xipano xa mina a xi ta va xi pfuniwile ku va xi wina e xidlodlo eku heleni ka nguva ya ku tlanga ya bolo so swi swi vava ngopfu swi tisa e swivutiso swo hambanahambana leswi munhu eku heteleleni a nga hetelela a nga yi kumi nhlamulo ya swona.

Mitlangu ni nga vula leswaku ya antswisa eka vutomi bya mina mayelana ni vuhlayiseki bya mina hikuva hi xitalo mina mitlangu ni yi langutisa ngopfu eka thelevhixini a ni a ni na ringhanunghanu a ni na vanghana lava swi bohekaka leswaku ni hlangana na vona leswaku hi ya langutisa e ntlangu wo karhi so ni ti tshamerile la kaya ni ti nwela e Coffee kumbexana tiya yo karhi leyi ni yi rhandzaka kumbexana mati yo titimela ni kota ku va ni langutisa mitlangu yoleyo kahle ni nga ri na vanghana so ni vula leswaku sweleswo swa swa ni sirhelela ku ya hi mehe ku va ni nga vi na vanghana vo tala.